Kubalulekile kakhulu kumina ukuthi izinkundla zibe zabazali ngoba nami njengomzali angifuni ukuthi ingane yami ihlangabezane nezinto ezingahambiselani neminyaka yayo ngoba lokhu kungadali ukuthi igcine isiziphatha ngendlela engalungile. Ingakho kubalulekile ukuthi kube khona izilawuli ezibekiwe ekusebenziseni inkundla yokuxhumana

Izinzuzo ezitholakalayo zokufunda internet noma zokufundela kude ukuthi ufunda ngesikhathi osifisayo. Uyakwazi uphinde ukwenze okunye eceleni nje ngokuthi uvuke uhambe uye emsebenzini ubuye uzinikeze isikhathi sokufunda. Kuyasiza kakhulu kwabantu abathanda ukuzithuthukisa bebesebenazo vele izinto asebezifundele, kepha bethanda ukuthi bazithuthukise bakhule kakhulu kulokhu asebenakho vele. Kuyasiza futhi ngoba kukunikeza isikhathi esanele, wuwe futhi ozikalelayo isikhathi sokuthi ufunda kanjani ukuze uzokwazi ukuqondisisa zonke izinto ozifundayo, uzifundisise ngoba unesikhathi esanele.

Ngicabanga ukuthi lolu hlelo lungabasiza kakhulu osomabhizinisi endaweni, ikakhulukazi osomabhizinisi abasebenzisa izinkundla noma amakhompyutha. Lokhu kungabasiza kakhulu ukuthi bakwazi ukuthuthukisa amabhizinisi abo ngokuthi bakwazi ukuvulela abantu ukuthi bafike bezosebenzisa amakhompyutha ne-internet mahhala. Kuphinde lokhu kuzobabizela abathengi abaningi ukuze bafike ezindaweni zabo zokusebenza. Kungasiza kakhulu nabanye osomabhizinisi njengoba njengabaphathi bezitolo, ngoba ungabasiza ukuthi bakwazi ukubheka amaxabiso ezinto, baqhathanise ukuthi bona bazibize kanjani izinto kulezi zitolo zabo. Baphinde babheke ukuthi kuhamba kanjani ezimakethe. Ukuphi ukudla okunyukile, ukuphi ukudla okwehlile

UMandisa angenza isiqiniseko sokuthi uyabheka ukuthi umphakathi usithola nini isikhathi sokulalela umsakazo, ngaphandle kokuphazamiseka. Izinto okufanele azithathe or izinto okufanele azibheke, azicabange, ukuthi umphakathi usilalela ngasikhathisini umsakazo. Umphakathi udinga ziphi izindaba nesimo sezulu nokuthi angawufundisa kanjani umphakathi ukubone ukubaluleka kokwazi isimo sezulu ukuthi sizoshintsha kanjani zinsukuzonke nokuthi isiphi isimo sezulu noma iyiphi inyanga yezulu esisuke sikuyo ngaleso sikhathi.

Into engingayenza ukuqiniseka ukuphepha uma ngisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi angingeni enkundleni yami yokuxhumana ngifake i-password. Faneke ngenze isiqiniseko sokuthi angiwasebenzisi amabhange. Angingeni ku-internet banking ngoba i-Wi-Fi yomphakathi kungenzeka ukuthi ikwazi uku-hack-wa inoma uba. Into ebalulekile ukusebenzise i-Wi-Fi yomphakathi ukuthi ungangeni, ungafaki futhi izinto zakho ezibucayi eziyimfihlo njengama-password. Ngoba lokho kungenzeka ukuthi kuvuleleke abantu abasibabiza ngama-hacker ukuthi bakwazi ukuthola izinto zakho.